Mme ha o ho ya sepetlele a lo bona ngaka, hore le nna ke se ke ka lebala hore nkgono tlameya a ye ngakeng, ke tla nka phone ya ka, mme ke tla beha tse tlang hopotsang founung ka tsatsi leo nkgono a tla yang ka lona sepetlele a lo bona ngaka. Mme ke se behe hape le founung ya nkgono hore se mo hopotse ka tsatsi le itseng o tla bona ngaka, mme a se ke a lebala ho bona ngaka hobane ho bohlokwa haholo ho tsa hae tsa bophelo hore a bone ngaka. Mme founu ke e tla re thusang hore re hopole ka mehla le matsatsi le ha nkgono e le letsatsi la hae la ho lo bona ngaka, mme re se ke ra lebala rele babedi, mme a kgone ho tsoha a lo bona ngaka mme a thole bophelo, ka mehla le matsatsi.

Nakong ya kgwedi ya bophelo bo botle ba banna, ditaba tse bohlokwa di lokela ho kenyelletswa ho kgathaletsa tlhabollo ya kgafetsa, ho tshwara babolai ba kgutsitseng jwalo ka kgatello e phahameng ya madi, le pele ha nako. Tlhokomediso ya bophelo bo botle ba kelello e bohlokwa hape ho thusa banna ho bua le ho batla tshehetso bakeng sa kgatello ya maikutlo, kgatello ya maikutlo le matshenyeho.